Izinto ezingahlelwa ukukhuthaza ukufunda ngamasiko ngesikhathi somcimbi kungaba ukuthi kutholwe abantu balezo zindawo abazokwazi ukufundisa amaqembu wonke azobe ekhona emcimbini mayelana namasiko ahlukahlukene kuphinde kugqugquzelwe ukuthi labo abazobe bencintisana kulowo mqhudelwano, amaqembu wonke, wonke umuntu okhona eqenjini ekwazi ukuqhubekela laba abanye noma laba abasuke bezobe bekhona, ebatshele mayelana nesiko lakhe noma isiko langakubo kanye nesiko lasezweni lakhe.

Izikole kumele zikubeke phambili ukuxhaswa kwezemidlalo ngokuthi zixhumane nezinkampani ezikhulu noma osomabhizinisi abazimele ukuze bekwazi ukuthola uxhaso ezinhlelweni zezemidlalo, begqugqquzele nabafundi ekuthenini bezibandakanye kwezemidlalo.

Ngicabanga ukuthi imidlalo eminingi yasemandulo noma yesintu yesikhathi sakudala yayiqondene kakhulu nezimpi ngakho-ke esikhathini esiphila kuso izimpi azisasilo uvanzi futhi azivamisile ngakho-ke yagcina isishabalala noma kungasekho abanomdlandla wokuyenza.

Ngicabanga ukuthi lokho kungabaphazamisa kakhulu abafundi futhi kungabahlisa imidlandla yabo neyokuba bezilolonge ngoba imidlalo ibaluleke kakhulu empilweni yomuntu kanye nasengqondweni yakhe ekutheni iqhubeke ngokusebenza ngendlela efanele. Ilapho abantu abakwazi ukukhululeka khona, izingane zikwazi ukukhululeka khona, zikwazi ukuxhumana nabantu abasha, zifunde ngamasiko amasha kanye nama-culture akwamanye amazwe.

Ngingabakhuthaza ngokuthi mhlasimpe inyanga nenyanga uhulumeni ebambisene nabomasipala bezindawo, benze isiqiniseko sokuthi imiphakathi ivulelwa ama-show ethalente noma imicimbi yethalente lapho bezoveza khona amathalente abo, bekwazi nokuthola izinto ezintsha abazithandayo. Kuphinde kube khona amakhonsathi lapho bazobe kubekwe khona abantu basemphakathini bangamalunga omphakathi, kubekhona nezinhlelo kanye namakilasi okufundisa ukubaluleka kokuthi umuntu ebe nalokho nalokho aziyo ukuthi ukwenza uma ephumule ukuze ingqondo ikwazi ukusebenza kahle.

Izinhlelo izikole ezingathola ngazo uxhaso lwezimali ukuthi bethumele abafundi beyokwenza ama-donation ukuthi bebeke izinsuku lapho kuzoba khona, khona imicimbi yesikole ezobe iphethwe ngabafundi, kungaba ama-show ethalente noma izinhlelo zethalente kodwa abazobhuka kumele bengene ngemali esikoleni.

Izinyathelo okufanele umgqugquzeli womphakathi azithathe ukuze akhulise abalandeli bakhe, kumele ehlale ekhuluma izinto ezakhayo, ezineqiniso futhi ezifundisayo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuqalile ngenxa yey'nkundla zokuxhumana engiwuthole unzima njenga nokuba bengicabanga noma bengibukela ukubhaka amakhekhe noma ukupheka izidlo zasema-restaurant.

Ngokubona kwami, imithwalo yemfanelo intsha enayo njengabagqugquzeli yokunikeza ulwazi olunembile ukuthi behlale bekhuluma into eneqiniso ngoba njengoba bengabagqugquzeli, banabantu abaningi okubalwa khona nabantu abasha babalandelayo ngakho-ke kumele benze isiqiniseko sokuthi bahlale bekhuluma izinto ezakhayo ezihloniphekile.

Zibaluleke kakhulu izinto zokusebenza kanti futhi kusiza ngokuthi abantu abaningi abasha banamuhla banesikhathi esithi asibe siningi ngakho-ke baya, kubalulekile ukuthi bethole indlela zokuzilibazisa.